Risepe ena ya kgemere ena ya nkgono e bobebe haholo. Nkgono o nka feela dikoto tsa kgemere, a nke metsi a tjhesang, a tshele tswekere ka hara emere, a ntano e kwala a ba e a e beha moo for nakwana e kana ka matsatsi a mabedi. O e ritela ka matsatsi a mekete e kang diphabadimo kapo tsona bo dikeresemose. E ritelwa ke yena ka ka ka sehloho ka sehlohlolong ke yena nkgono a se a e ritelang.

Ho jala lapeng ho wa boloka ka tsela e hodimo haholo hobane o fumana hore o so reka feela phofo feela le nama feela. Tsena tse ding di tla o tla fumana mobu, mokopu, tamati, poone eng kapa eng. Nna ke ithatela ho ho jala poone hobane poone ke a e rata. Poone, poone e ne e na le dimatlafatsi tse ngata. Re hotse ka poone le phofo ena, e re e jang e tswa pooneng. Ke ka hoo ke ratang poone.

Mme o pheha motoho ka tsela e bobebe haholo. O nka ntho e re bitsang ka hore ke mabele. A kopantse le phofu ya rona, a tshele metsi a e tshele metsi, a o behe ka hara lebekere kapa eng. A ba lo e beha ka ntle letsatsing hore ka hosane ha lo ha lo etsa ra tseba hore aa re lo o tshela ka nthong re o kenya nthong setofong mane. Ha o tjwatla ha o tjwatla a na na o soke ka lesokwana. Ha ekare wa wa wa wa o tjwatla hantle, wa ho fokotsa, o beha mollong, o fatshe, o ntano ba monate. Ka mora mashome a mararo a diminetse feela, o tla be ho le hantle, o so o jeha, o nweha ha monate.

Meetlo e tla dula e le bohlokwa rona bathong ba batsho. Hobane e hodisitse baholoholo ho hlaya kgale kwana , seo se bohlokwa hobane hlompho e dula le teng. Ngwana wa tseba hlompho tlamehile a hlomphe hore matsatsi a hae a tsebe ho eketseha. Seo se bohlokwa haholo re le batho.

Seo ke se nahanang ka mekgwa le ditsela tseo ditaba tsa mahadi di etswang ka teng. Ke ka tsela e tlamehileng hoba ka teng hobane hobane re ka fumana hore ho tloha kgale haesale disebediswa, ntho tse jwalo ene ntse di re sebeletsa ho latela. Seo ke sona se re se hlokang hore ho dule ho na le hlompho ka hara lenyalo pakeng tsa mohlankana le ngwananyana.

Eya, ke motho ya ratang mekete ya setso ebile ke a e tsamaya hangata haholo, hobane ke a tseba hore ke a ithuta mono hobane, ntse ke le motjha dilemong mona. Ke tla tlameha hore ke tsebe ka setso sa rona, hore le nna ha se ke le dilemong tseo tsa hore nka qala ka etsa mekete kapa ke be ke tseba ke na le tsebo yeno.

Tjhe, ha ba ha ba ha ba ha ba hlekefetswe ka tsela efe kapa efe hobane re hotse ka tsela e jwalo. Ho thwe mosadi o tshwara thipa ka bohaleng. Seo se hlalosa hore mosadi o tla tlameha hore a etse hore lelapa le dule le le le tshwarane mmoho e le ngatana nngwe. Seo ke sona se etsang hore mosadi a seka o ska thwe wa hlekefetswa. Ke ho hlaya kgolong ya rona.

Seo ke tlo se pheha ke ditapole. Ke phehe ditamati. Ke phehe mahobe a Sesotho. Ke etse jwala ba Sesotho . Ke phehe papa, ke phehe setampo, Ke phehe le yona rice. Ke phehe ditapole, Ke phehe di di-salad-e. Ke phehe nama ya kgoho ya kgomo . Tsohle tse tla be di le teng moo ke a di pheha.